Nṋe ndi vhona uri zwi ndi zwa ndeme ngauri dzi Wi-Fi dzi vha dzo fara matshilo a vhathu zwavhuḓi nga maanḓa, zwine zwa amba uri u khwiṋisa kufarele kwa Wi-Fi ya ndi zwa ndeme na zwa uri Wi-Fi ya i fanela uvha yau ṱavhanya mafhungo u ṱavhanya zwine zwa amba uri WiFi ya i thusa nga maanḓa tshitshavha. Wi-Fi ya i funa uvha ine yavha yavhuḓi kha sia ḽa inthanethe i fanovha uri ina luvhilo lwa vhuḓi nga mannḓa.

Tshenzhelo yanga siani ḽa u shumisa Wi-Fi ya ndi ya uri iita uri vhutshilo vhu leluwe. Zwi amba uri arali muḓini hu na Wi-Fi ya zwi ita uri vhutshilo vhu ṱavhanya nahone tshiṅwe na tshiṅwe tshi itwe online, u ita na zwa uri muthu a kone u apuḽaya, u vhona mafhungo a kule. Wi-Fi ya zwavhuḓi vhuḓi i leludza vhutshilo siani ḽa zwa uri data dzi khou ḓurela vhathu data asi nnyi na nnyi ane a kho kona u swikelela, zwi amba uri muḓini hu na Wi-Fi i shumiswa nga muṅwe na muṅwe hanefho muḓini.

Nṋe ndi vhona uri dzi khaedu ndi dza uri radiyo dzi ṱangana na khaedu siani ḽa nethiweke, tshiṅwe tshifhinga radiyo i ya kona u tumuwa lwa tshifhinga zwine zwa amba uri mafhungo ha khou swika zwavhuḓi tshitshavhani. Zwine zwa amba uri, ringa dzi kuna hani uri a u vhe na dzi thawara hoṱhe, kha vhupo ha mahayani hone radiyo i ḓo kona u swika zwavhuḓi i sa iti zwau tumuwa tumuwa.

Mafhungo a thusa nga nḓila ya uri a ita uri ri dzule ro fhaṱuwa tshifhinga tshoṱhe, ri dzula rikho zwiḓivha uri hu kho itea mini nahone hu kho ḓo itea mini nga tshifhinga tshifhio. Zwi thusa vhadzulapo nga nḓila yavhuḓi nga maanḓa ngori zwi ita uri vha dzule vho fhaṱuwa vha tshi khou ḓivha uri huḓo itea mini, huḓo itea miḓalo lini nga tshifhinga ḓe zwa ya khezwo.

Ee ndi a muḓivha ndi zwa uri u kho thusa tshitshavha ngori ovha ḓi sela mafhungo maswa maswa tshifhinga tshoṱhe. U dovha hafhu a thusa uri vhadzulapo vha dzule vho fhaṱuwa sanga misi nanga maḓuvha, zwine zwi thusa uri vha dzule vho ita ngoma madzula wo vhamba. Zwiamba uri vhadzulapo vha kho wana mafhungo maswa maswa tshifhinga tshoṱhe, na zwa uri kha ḽinnḓa na ḽifhasi hu kho itea mini.

Ee zwi a nga maanḓa kha u rumela imeiḽi, nga uri hu na maga ane a tea uri a tevhedzwe, wa sa a tevhedza zwi amba uri imeiḽi kana zwine wa ḓo rumela zwone a zwi nga ṱanganedziwi, zwi amba uri i vha khaedu nga maanḓa kha lushaka.

Vhuvhi ha u shumisa zwileludzi zwavhudavhidzani nga nḓila isi yone, zwo katela u amba muṅwe muthu, u musasaladza kana bindu uḽi amba vhuvhi. Zwina masiandoitwa a si a vhuḓi ngori u dori u tshi ṱoḓa u tholiwa vha ntsha zwoṱhe zwe wa vhuya wa amba nga bindu eḽo, kana u rumelana zwi zwiṋepe kana dzi vidio dza zwavhudzekani zwine a zwi ngo tendeliwa. Zwine zwa amba uri ndi vhuvhi vhune social media ya kho ita zwone kana zwileludzi zwavhudavhidzani zwa kho ita zwone kha vhaswa.

Ee ndi khaḓi zwi humbula, yo vhuya ya ita nḓivhadzo ya zwa mutsho nga ha ḓumbu mazikule, ha nga murahu ha zwifhinga zwo tiwaho uri ḽi ḓo swika ḽasi swike. Ende vhunzhi ha vhathu vha vha vho ita ngoma madzulawovhamba vho vhea tshiṅwe na tshiṅwe tshine tsha nga vha thusa musi ḓumbu mazikule ḽi tshi tshoṱela kana ḽi tshi swika, zwo ḓo vhavhesaho ndi zwori a ḽongo tsha ita zwe ḽavha ḽo lavhelela zwone uri ḽi ḓo swika nga tshifhinga hetsho.

Nṋe ndi vhona uri awara hedzo dzo tea nahone a dzi ngo tea uri dzi fhungudzee, dzi vha kho shuma tshifhinga tshone tshone tsha u ḓisa mafhungo nga tshifhinga, nahone zwi khou ri thusa nga maanḓa hedzo awara dzo tea, nahone na riṋe ri khou dzi takalela dzi kho thusa nga maanḓa.

Ee nṋe ndi vhona uri fiḽimu ine nda i funesa nga maanḓa ndi fiḽimu heyi ya zwa dzinndwa. Hu tshi kho lwelwa mashango nṋe ndi vhona uri i nthusa kha zwa uri ndi kone u ḓivha uri shangoni hu tshi lwiwa hu lwisiwa hani, vhathu vha tshi lwela mashango avho vha lwisa hani nahone vhanga a tsireledza hani uri a songo ḓi wana a tshi khou dzhiiwa kana u thubiwa nga vhaṅwe vhathu.

Zwi nga vha thusa zwavhuḓi nga maanḓa uri vha vhagudiswa vha ya kona uya hafho hune Wi-Fi ya yavha hone, vha swika vha vha ṅwala mishumo yavho ya tshikolo yoṱhe nga vhuḓalo. Zwi a vha thusa nga maanḓa uri asi vhoṱhe vhane vha kona uri vha swikelele data zwi amba zwi amba uri navho ramabindu maṱuku vha kona u vhuyedzwa kha hedzo Wi-Fi ya nga uri na vhone vhanga ya vha ḓi wana vha tshi kho shumisa Wi-Fi ya heyo ya mahala hu si na mbadelo.

Ee nṋe ndi shumisa dishi ya setheḽaithi, nṋe ndi vhona uri mbuyelo dza hone ndi dza vhuḓi nga uri hezwi zwa to streamer zwi dina kha nethiweke. Nethiweke a i dzuli i hone nethiweke i ya shavha lwa tshifhinga tshilapfhu, kana lwa ḓuvha ḽoṱhe. Zwine zwa amba uri arali i siho nethiweke na iwe u ḓovha u siho muyani u soko ḓivha tshithu usa khou vhona tshithu, zwine zwa amba uri dishi ḽia thusa nga maanḓa ngori ni dzula ni muyani, ahuna upfhi ṋamusi ahuna nethiweke ḽi dzule ḽi kho shuma tshifhinga tshoṱhe.

Zwine zwa zwine zwa ita uri zwi ntakadze, ndi zwa musi ho ḓa vhayeni vhane vha kho ḓo thusa vhaswa kana u fhaṱusa vhaswa, siani ḽa u ḓi shumela, siani ḽa u ḓi u sikela mishumo kana siani ḽa u apuḽaya magudedzini a nṱha hezwo zwia ntakadza nga maanḓa ngori zwi kho thusa nga maanḓa lushaka lune lwo xedzwa kana lwa kho xela siani ḽa zwa nḓivho.

Ee ṋne ri wana nga mannḓa tsivhudzo kha zwi tshiṱitshi zwa radiyo, dzi TV ni nga ha mutsho wapo, ngauri ri a ḓivha uri ṋamusi khamusi mvula i ḓo na hu ḓovha na maḓumbu zwine zwa amba uri ri fhaṱuwe ri songo soko ya hoṱhe milamboni, madakanani hune ra ḓo ḓi wana ro hayedzea zwine zwa amba uri zwi thusa nga maanḓa na na vhupo ha mahayani. Hune ra ḓo wana uri vhathu vhanzhi vha vuwa vha ita zwithu zwinzhi nga tshifhinga tshithihi ubva uya dzi khonani uya hoṱhe milamboni, zwine zwa amba uri vha a dzula vho fhaṱuwa uri ṋamusi asi ḓuvha ḽa vhuḓi hu dzuliwa hayani.

Zwi ita uri ri kone u guda nyambo dza vhaṅwe vhathu na u kovha ha u ḓivha dziṅwe tshaka na dziṅwe nyambo, nṋe ndi vhona uri zwi a thusa u ṱalela mbekanyamushumo nga dzinwe nyambo uri u a kona ha wa amba nyambo dzoṱhe dza fhano Afurika Tshipembe ngauri dzo ḓalesa nga maanḓa. Zwine zwa amba uri u tshi vhona dzi mbekanyamushumo nga dzinwe nyambo u vha a khou guda dzinwe nyambo dza vhaṅwe vhathu na na na na zwine vha tshilisa zwone na sialala ḽine ḽine vha tshilisa ḽoto.

Nṋe ndi vhona uri hu farea dzi data dza MTN ndi zwone zwine dzi a ṱavhanya.

Yanga ngeletshedzo ndi ya uri, dzi data dzi a ḓura nga maanḓa. Zwine zwa amba uri muthu a funa u dzi uri a dzi shumisi nga vhulonda zwine zwa amba uri musi muthu a sa zwishumisa anga dzi tsima, ngauri musi founu a soko shumisa lwa tshifhinga tshilapfhu kha tsime dzi data a i vheye fhasi, na zwo uri muthu a tshi renga dzi data u wa sedza uri u kho renga dza masiari kana dza vhusiku na ngauri a dzi fani zwine zwa amba uri muthu o funga u vula maṱo musi a tshi lenga dzi dzi data.

Khaedo dzi hone dzo vhalaho dzine dzi katela u renga data u songo sedza wa mangala wo renga dza vhusiku nga nnḓani ya u renga dza masiari, ngori dzi a fana u tshi renga huṅwe a vha u vhudzi uri u khou renga dza dza dza masiari na. Iṅwe khaedu ndi ya u ngalangadzwa ha dzi data wo renga data wa mangala dzo ngalangadziwa founu i si tshena dzi data u tshi founa vha khou amba uri hai dzo fhela, zwine zwa amba uri ndi iṅwe ya dzi khaedu dzine vhathu vha ḓo vha vhaṱangana nadzo musi vho renga dzi data.

Nṋe ndo no vhuya nda ṱangana na zwo lwo vhalaho kana a lwa tshivhalo musi vho renga dzi data, dza u kho nyaga u dzi shumisa zwenezwo dza vhonala after kana nga murahu ha tshifhinga tsha awara yoṱhe, zwi ya dina nga maanḓa ngori u renga dzi data nga tshifhinga tshine u khou nyaga u dzi shumisa zwithu zwa shishi dzone dza vhonala nga murahu ha awara.

Ee mutevhe ndo no wana hanefha kha zwi leludzi zwa vhudavhidzani zwine vhathu vhapo nga zwi tevhela kana zwine vhathu vha vha vha vha nga nga fanela uri vha zwi ḓivhe, zwiṱori hazwo vhaḽa nga maanḓa kha zwileludzi zwa vhudavhidzani nahone u zwi vhona zwavhuḓi nga maanḓa nga murahu ha musi u na data zwi katela u vhona zwinonga muvhango, skim sam, na the sheni.

Nṋe nga maanḓa maanḓa ndi takalela muvi une wa vhori u vha tshi kho lwiwa vhathu vha tshi khou thuntshiwa vha u vhidza muvi wa nndwa kana action movie, ndi wone muvi une ndi a takalela nga maanḓa u vhona vhathu vha tshi khou lwa vha khou pfa na mannḓa ri ndi u fhio ane a ḓo kunda, zwone zwavhudi ndi vhona hu na mbambe khulu nga maanḓa vhathu vha tshi khou lwa.

Nṋe ndi vhona uri zwi bveledzwa zwapo zwi nga khwiniswa nga nḓila yo u ita uri o streamer, kana u strimiwa a mi muvi zwi ya vhathuni, zwiḓivhiwe nga nnyi na nnyi, zwi amba uri musi u tshi kho streamer wa kona u vhona na zwi bveledzwa zwa vhathu zwapo hanefho kha u streamer. Ndi vhona uri na u tsireledza security ya hone ndi vhona uri tsireledzo i ya ṱodea uri hu si vhe na u tswiwa kana u ngalangadziwa ha miṅwe ya mimuvi online kana kha kha kha zwileludzi zwa vhu davhidzani.

Ee nṋe ndi lunzhi ndi tshi renga dzi mobaiḽi data a zwi tsha vhalea ngori ndi dzi renga duvha linwe na linwe. Nne ndi ṱuṱuwedzwa ngauri ndi vha ndi ṱoḓo u vhona zwithu online u streamer mi muvi, u vhona zwiṱori, khathihi no u vhona mafhungo maswa a duvha linwe na linwe, zwine zwine zwa nṱuṱuwedza zwa mpha mafulufulo uri ndi kone u renga data duvha linwe na linwe ndi kone u vhona zwithu kana mafhungo maswa maswa hu tshe na tshifhinga.

Ee nṋe ndo ḓi pfha ndi songo tsireledzea nga uri ho ḓalesa vhufhura vhunzhi nga maanḓa, vhufhura kha inthanethe a vhu nga si tsha fhela ho ḓala nga maanḓa ngori vhathu vha ya kona u tswa founu vha i ḽoka u tshi kho ḓo i shumisa online zwine zwa amba uri a zwo ngo tsireledzea zwi ṱoḓa muthu ano vhala tshikhuwa ano vhana vhulondoti hoṱhe u fhirelaho uri online vhathu vha a kona u dzhena vha dzhia tshiṅwe na tshiṅwe kha founu yau, na tshelede vha a kona u i dzhia zwine zwa amba uri u a konaha u ḓi tsireledza online.

Nṋe ndi vhona uri data i tea u swikelelwa nga muthu muṅwe na muṅwe sa vhunga, data i tshi shumiswa ḓuvha liṅwe na liṅwe i tea u swikelelwa nga vhathu vhane vhaṅwe vhavho avha ḓi koni a vha kundelwa nga masheleni.

U renga sim khadi yapo zwi a thusa na u shumisa tshumelo yapo ngauri u kona u shumisa dzi data nga mutengo wa fhasi namusi u mashango o ḓavha mashango a nnḓa.

Ee ndono vhuya nda pfa ngazwo ndi nḓila i leluwaho nahone ya tshihaḓu ine u nga kona u amba na dokotela wa wana thuso nga ngau ṱavhanya. Nṋe ndi vhona uri ndi yone tshumelo ya ndi tshumelo ya vhuḓi muhumbulo wa vhuḓi nga mannḓa.

Nṋe ndi vhona uri ndi nḓila i leluwaho nahone ya u ṱavhanya ine u nga kona u wana thuso, ndi nga murahu ha musi u tshi renga dzi airtime kana dzi data zwine zwa amba uri ndi nḓila ya vhuḓi nahone i leluwaho.

Ee ndi nga thoma nda lingedza u wana dokotela nga vidio uri ndi kone u muṱalutshedza ndi tshi kho muvhona zwithu zwine nda kho ṱangana nazwo nga murahu ha hezwo nda kona u gidimela kiḽiniki yanga tsini u wana thuso nga u ṱavhanya.

Zwine zwa vha hone kha vhupo ha mahayani theḽemedisini ndi ine ya uri vhathu vha nga kona u i heka vha kona u scam vhathu wa wana u tshi khoya fhethu hune a u ḓivhi wo skemiwa.

Nṋe ndi vhona uri i tea uri i kone u swikelelwa nanga muthu muṅwe na muṅwe nanga muthu vhane vhaṅwe vha vha tou shumisa masheleni a mundende, khathihi na uri i kone u swikeleliwa na nga vhathu avho vha vhupo ha mahayani vhane vha nga kona u i shumisa musi vha kha tshiimo tsha shishi.

Nṋe ndi takalela nga maanḓa u thetshelesa muzika hoyu wa gospel, wone muzika wo khetheaho une kona u thetshelesa lwa tshifhinga tshilapfu nahone u nyanyu.

Ee ndi zwone zwileludzi zwa vhudavhidzani zwine ri a kona u swikelela muzika na dzividiyo kha YouTube na Spotify, ri a kona u zwi thetshelesa nga nḓila i leluwaho nahone nga masheleni a fhasi a da.

Miṅwahani ya murahu wa u tshi to wana muzika wo thoma wa to downloader wa u saver, zwa zwino muzika u to konavho u to streamer kana u lidza nga tshumelo ya online u songo thoma wa u downloader.

Ndi dovha hafhu nda takalela na u lavhelesa dzividio musi vhathu zwenezwiḽa vha tshi khou dzhaiva vha tshi khou ṱana mitshino yavho. Zwine zwa amba uri ndi takalela u thetshelesa muzika ngafha ndi tshi khou kona u vhona uri hu kho itea mini.

Ndi muzika une wavha uri ndi wa gospel ndi wone muzika une wa ṋea muthu ma mafuda ndi wone muzika une u a kona u fholisa na muya uya kona u humbula vhurereli hau ha tshikreste uri u khou ya gai u khou bva gai.

Nṋe ndi vhona uri ndi muhumbulo wavhuḓi une wa tea uri mutevhe utea uvha wo teaho ngauri, ndi zwithu zwine zwi vhoniwa nga nnyi na nnyi nahone zwi ya tshitshavhani tshoṱhe u mona na shango ra amba uri zwo novha zwo zwo vheiwa nga mutevhe wa wavhuḓi.

Nṋe ndi vhona uri u tea u shumisa dzedzi dzi puḽatifomo dza online dza unga anḓadza muzika uri u kone u swikelelwa nga nnyi na nnyi. Dzi nonga YouTube khathihi na Spotify dzi ita uri muzika u kone u swikelela kha ḽoṱhe ḽa Afrika Tshipembe ndi hone u kone u ḓivhea uri hu na muzika wa tshivenḓa fhethu hukene.

Nga matsheloni ndi tshi vuwa ndi vulela Phalaphala FM ubva hanefho nda dovha hafhu nda vulela na SABC News ya nga matsheloni morning live ine yavha i tshi khou anḓadza mafhungo oṱhe a dzhango ḽa Afrika kana a dzhango ḽo.

Nyanḓadzamafhungo ita uri u kone u dzhia tshifhinga tshilapfu wo i dzulela u tshi kho vhona kana u tshi khou thetshelesa zwine zwa amba uri. Zwi dzhia tshifhinga tshilapfu uri u kone u yo vhona dzi khonani kana mashaka, zwine zwa amba uri uvha wo ḓi sendeka kha u u vhona mafhungo kana u thetshelesa mafhungo oṱhe nga vhuphara.

Ndi nyanḓadzamafhungo ya matshilisano i nonga ya dzi radio news khathihi na dzi Phalaphala FM dzine dza hasha mafhungo maswa tshifhinga tshoṱhe khathihi na SABC News ine i ḓisa mafhungo maswa maswa a kho ḓi to bva u itea.

Athi thu vhuya nda dzhia tshifhinga tsho awela kha u vhona zwa mafhungo a nnḓa ndi a vhona tshifhinga tshoṱhe ḓuvha liṅwe na liṅwe uri ndi kone u dzula ndo fhaṱuwa sanga misi nanga maḓuvha ndi kone u ḓivha uri hu kho itea mini kha ḽinnḓa na ḽifhasi.

Ee ndi vhona yo khwinisa vhudavhidzani nga murahu ha musi ndo vhona vho kona u bvisa vhona app kana application ine u nga kona u swikelela mafhungo maswa maswa na dzi radio nga tshumelo ya online wo to downloader app wa kona u vhona mafhungo a life news.

Ndi nga to linganyisela ngoto thetshelesa kana u vha na tshifhinga na nyanḓadzamafhungo ya matshilisano khathihi ndi funa uri ndi kone u shumisa nga sia ḽa vhuḓifhinduleli husi nga sia ḽo nga isa mafhungo a si avhuḓi tshitshavha kana u nga shanda mafhungo o a shu.